Dipalangwa tsa segompieno di maleba e le tota ka gonne, di akaretsa batho ba bagolo ebile di na le batho ba thusang batho ba bagolo mo gare ga tsone gore ba iphitlhele ba kgone go tsamaya, maeto a bone a go bolokesegile thata.

Ee, ke ne ka siwa ke bese ka ntlha ya gore ile ka tsoga se ile, mme ka iphitlhelela se ke le late-a gore ke seka ka fitlhelela go bese.

Ditsela tse di nang le dikhuti di ama bapalami ya dikoloi le boitekanelo jwa tsona ka gonne go na le di-accident-e dile dintsi tse di diragalang mo mmileng mme batho ba swa ka bontsi.

Ke ne nka ba isa kwa di-stadium-ong mme ke ba ise ko ditleliniking, ke ba ise kwa di-recreational center ka sejanaga.

Bapagami ba botsana ebile ba bala batho ba tswang le ba tsenang gore ba kgone go itse gore batho ba batho kaofela ba mo beseng.

Ba Bolt ba na le tirisanommogo e le tota ka gonne ba kgona go bua le rona batho ba ba tlo go palamang gore re batla eng, ebile ba mamela rona go fetisisa ba Uber.

O ka kgona go bona gore sekepe se se tsentseng merwalo ya gago se tsamaya kae, ke ntho e kgolo e ntle, e etsagalang mo segompienong.

Bathong abuti why o dira jalo ka gonne o a bona gore ke batla go kena ke park-e fa, ha a se dire jalo ga go diriwe jalo, fana ka tšhono o seke wa dira se o se dirang.

Tsala ya me, akere o a itse gore ga o itse sepe ka dikoloi, so o tlo go lukisa jang, ntetle ke tsamaye, ke lo bona batho ba e leng gore ba tswa sekolong fo ho lokisa dikoloi, o tlogela go dira jalo, ao mmataka tlogela dilo tseo tse .

Maitseo le maitshwaro a bapalami a na le seabe se se ntsi mo bathong ba kgweetsang ka gonne ba kgona gore ba ba bontshe gore ba tokafatse jang di palami tsa bone le gore ba tsamaye jang.

Ba ka kala ba dire di-show, di-TV mo gare ga sefofane mme kgotsa ba lelise dipina go tokafatsa ebile gore re rate go palama difofane lobaka lo lo telele.

Go tokafaditse dilo thata-thata o fa o tsamaya ka sefofane mo nageng e le nngwe ka gonne sefofane se tsamaya ka bonako ebile o ke tsamaya mafelo a le mantsi thata ka dinako e le nnye.

Ke go thusa gore go seke go a nna le di-accident-e mo mebileng le gore go seke ga nna le batho ba gobalang ka na ba swang.

Motho o o tsamayang ka dinao a ka bona ba bonweenwee ba mo tsela tsotlhe tse a nang le tsona, ke kotsi e kgolo mme ba ka mo gobatsa ka tsela tsotlhe so ga go a gore motho a tsamaye ka maoto go ya kwa tirong.

Sepalama se ba bagolo ba se palamang, se bagodi ba se palamang se bonolo, ke sejanaga, ke bese, le tekesi, sefofane.

Ke fa go batliwa dikepe dithulaganyo tsa thekenoloji di thusa thata ka gonne re kgona go bona gore dithoto tsa rona di tsamaya kae, ebile di bolokesegile ko di leng teng.

Sejanaga kgotsa sepalamo sireletsegileng go tsamaisa dithoto ke van-e. Van-e e ka tsamaisa dithoto bonolo ka gonne e na le space-e se le se ntsi mme e tsamaya ka lobaka, ka pela.

Nnyaa ga kitla ka batla go ba mokgweetsi wa tekesi ka gonne bakgweetsi ba tekesi ga ba na hlompho ebile ga ba rate go tlhapa, ba nkga.

Ke gore bakgweetsi ba ba tsamayang go ya tirong ka terene ba terena ya bone gore ba sa iphitlhela ba le late-a go ya, mosebetsing.

Go ithuta go kgweetsa ke ntho e leng bonolo e le tota, ka gonne dipalangwa tsa sejaanong di tsamaya ka thekenoloji e leng kwa godimo so go ithuta go kgweetsa ke ntho e leng bonolo e le tota, nakong tsa semanje-manje, nakong tsa segompieno.

Ee, di sireletsegile ka gonne ba tokafatsa tsela tsa go bitsa di-driver tsa bone, bakgweetsi ba bona mme ba re bontsha gore ke bo mang, ba tswa kae ebile gore re kgone gore re sa tseiwa ke batho di sireletsegile thata.

E ama yaka dilo di sa sireletsega ka gonne ke tsela e e dirisiwang ke batho ba le bantsi ka botlalo.